Ho bula kgwebo ke ntho e ntle haholo. Ha ke bone e le hore ke nthoe tla etsang batho hore ba qetelletse ba le botswa, hobane ka dinako tse ding le ya tswa jwalo ka batho le ya intsha le ya hona dihoteleng kapa tsona di-guesthouse-ong tseo kapa tulong e nngwe le e nngwe ya boithabiso mo e leng hore dijo di ka rekisa teng. A ke nahane hore e tla o etsa, botswa ntho eo. Ebile ntho ya hore motho a ipulele kgwebo ke ntho e ntle haholo. Kgwebo ya ho rekisa dijo ke ntho e leng hore ya hlokahala kae kapa kae. Batho ba bang o fumana e le hore o ya hae e se e tloba bosiu a sena nako ya hore a ipehele, a ka feta fela moo a ithekele dijo a dule a je kapa a lo di ja ntlong. Ke nahana hore batho ipulelang dikgwebo tse rekisang dijo ba etsa hantle ebilene re hloka batho ba bangata ba e leng hore ba rekisa dijo tsa setso.

Hangata batho ba iphumanang e se e le dinokwane ke batho ba leng hore ba dutse nako e telele lekeisheneng ba sa fumane mosebetsi, mme ba qetelletse se ba etsa dintho tseo tse mpe tsa hore ba tshware dibetsa, ba nke batho dipoho, ba kenele batho matlong a bona. Nna ke nahana hore ntho e hlokahalang kore batho ha ba ka fumana mesebetsi, hobaneng le bona batho bao ba ba e leng ba bitswang dinokwane lekeisheneng, o fumana hore bongata ba bona ba qetile le sekolong, empa fela ba sokotse mosebetsi. Ntho e hlokahalang bophelong kore batho ba fumane mosebetsi o ba ka o etsang, e le hore e tlaba ntho e tla re namolelang bophelong bona, ba bokamoso bo lerootho.

Ke motho wa bodumedi bo bolelang hore ke kolobeditswe ka madi a Morena Jesu. Ntho fela eo ke dumelang ka badimo kore ke batho ba phetseng pele ho rona ha ba bang re nnile re phela le bona empa ka maswabi ba se ba tsamaile lefatsheng. Ha ke kgone le ho bua ka ntho efe kapa efe mabapi le hore naa ha o ikopanya le badimo o etsa jwang. Seo ke se tsebang ke hore motho o lokela ho tseba hore naa o tswa hokae, le hore yena ke mang. Jwalo ka ha o kgona ho ihlalosa ha o batla mosebetsi, hore kwena mang o kgona ho o tlamehile o jwetse batho hore kwena mang.

Ke nahana hore meetlo e jwalo e bohlokwa ho bao e leng hore ba dumella, kapa ba dumela ho meetlong. Hobaneng re batho ba phelang re etsa dintho tse sa tse fapaneng lefatsheng a re etse dintho tse tshwanang. Ke nahana e tla ba bohlokwa ho bao ba hlokang kapa ba batlang ho etsa meetlo eo. Ho tloha moo re phela re le bangata lefatsheng, re le batho ba bang, re le badumedi. Ha ke re jwalo, ha ke re re tlamehile re lahle ba malapa a rona, seo ke se bolelang kore a re etseng se seo se ratwang ke rona. Re ske ra re kgethela batho hore naa ba tshwanetse ho phela jwang kapa ba etse dintho jwang.

Jwalo ka moeletsi wa Morena, ke tla etsa hore a utlwisise hore ditaba tse ding di kgolo hore feta. Ka dinako tse ding batho ha ba thabele tsela eo re sebetsanang le dintho ka teng, mme haeba ba ikutlwa e ka makgotla a tla rarolla ditaba tsa bona ho feta ka mokgo Morena a entseng ka teng. Morena ena ha tshwanela ho ho kgopiseha, hape seo seo se ba se entseng hase bolele hore yena ke moetapele a mobe. Ke hore fela batho bao mathata a bona a maholo ho fetisisa, kapa bona ba batla ho ya lekgotla mo ba kgone ho lokisa ditaba tsa bona ka se ka se molao.